Ziba luncedo kakhulu kubantu abangasaziyo isiNgesi, abazi isiXhosa kakhulu kunesiNgesi ziba luncedo kakhulu. Ngoba izinto ezininzi ngoku sezithethwa ngesiNgesi futhisi ke kukhona abantu abangasaziyo isiNgesi abazi ulwimi lwabo. So le nto yokuba zibhalwe ngesiXhosa ezinye iiephu, zibe nesiXhosa, ilunge kakhulu iluncedo kakhulu eluntwini ebantwini abathetha isiXhosa.

Yho, amakhasi onxibelelwano anayo indawo yoba angalungi. Umzekelo xa kuthethwa ngezinto ezifana nooFacebook nooTwitter kukhona apho bajongela khona abantu phantsi khona, abanye bade abanye abantu bazibulale ngenxa yalaa makhasi apho abanye bade bahlukumezeka. Abanye abantu bayahlukumezeka, abanye bahlukumeza abantu kulaa makhasi onxibelelwano, umntu ade aphethe ezibulele. Ngoba kaloku ayiyo ndawo eseyifu for yena okanye elungile for yena umntu leya, yindawo e-toxic. Babiza abantu ngezinto , umntu bamfanisa ngayo yonke into le ekhoyo emhlabeni. Amakhasi awalunganga ngolo hlobo.

Umahluko ke makhulu phakathi koWhatsApp ne-SMS ngulo wokuba kuWhatsApp umntu uthetha naye akuphendule ngoku. Futhisi ke kuWhatsApp umntu uyakwazi umenzela into ekuthiwa yi-voice note apho ukwazi khona ukuthetha ngowungathi uthetha efowunini umntu akuphendule. Ngowungathi wenza i-phone call ube ungenzi phone call ube wenza le nto urekhoda. Ewe, nantso eyona ndlela ilula ngoWhatsApp. Kanti kwi-SMS ubhala ii-messages zodwa, imiyalelo yodwa, kanti kuWhatsApp uyakwenza ne-voice note, uyenza neento, nee-recordings uzithumele emntwini, and ayityi kakhulu imali yona.

Owu, yaze yanzima imini yam mhla ndaze ndacikelwa yiWi-Fi ngenxa yokucimacima yocimicimi yombane. Le nto yocimicimi yombane imosha izinto ezininzi. Yandimoshela iWi-Fi ndangakwazi ukunxulumana nabantu, ndangakwazi ukusebenza. Ngako bona, i-worse abantu abasebenza kwiiWi-Fi companies bathatha ixesha ukuzozilungisa. Ndandingasakwazi nokusebenzela endlini, kufuneke ndiyosebenzela emsebenzini okanye ndiyokhangela indawo ezoba neWi-Fi ngoba kaloku eyam imoshakele, imoshwe ngucimicimi wombane. Yamosha iinto ezininzi, ndingasakwazi nokunxumalana nabantu nabantu nosapho lwam nabahlobo bam, nabantu becawe yam ngenxa kaWhatsApp, ngenxa kacimicimi wombane.

Oh, ndandizama ukuthenga idatha efowunini yam. Ndaqala kuqala ndizame ukuthenga i-airtime ye-fifty rand, ndavela ndathenga eye-five hundred, eye-five thousand. Apho ke ngoku kufuneke ndicele uncedo ebantwini uba bandincedise ekuthengeni le mali, ekubuyiseni le mali ngoba ndandifuna ibe yi-fifty rand. Xa ndithenga idatha kwase kwamka kwaloo nethiwekhi, akwabikho nethiwekhi ngelo xesha ndifuna uyisebenzisa ngoku ngoba kukhona into efuneke ndiyithumelelile enyanzelisayo.

Ngokokuba kufuneke ungasebenzisi iwebhusayithi eyi-one ukuze ufumane eyona nto eyinyani. Funeke wenze uphando kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo, ungajongi kwiwebhusayithi enye ngoba once ujonge kweyi-one, ingathi kanti ayiyo bubuxoki le ubuyifumene ayiyonyani. Kanti xa uzowujonga, once into ibe kwiiwebhusayithi at least ezininzi, kulapho ke ngoku ukwazi khona uba ufumaneke uba yeyiphi kanye kanye inyani. Futhisi ke ungajongi icala eliyi-one, ujonge amacala amabini kuyo yonke into. Kubalulekile ujonga amacala amabini kuyo yonke into.

Okokuqala, kukuba babe babe vigilant when it comes kwi-intanethi bangathethi nawo wonke umntu. Ngoba sifunda mihla ngemihla , sibona abantwana bethetha nootata abadala kanti abazali khange babaxwayise. Kulungile ukuxwayisa abantwana ngeintanethi ubungozi bayo. As much as ilungile but nobungozi bayo buyafuna uba abantwana abangamantombazana baxwayiswe ngabo. Ngoba abanye bafumaniseke abanye, sibona abanye bebulawa ngoba umntu ufumane umntu kwi-intanethi ahambe ayodibana naye, kanti loo mntu lowo yile nto kuthiwa ngesiNgesi yi-serial killer. Kubalulekile ukuba ubaxwayisa okanye ubazise ngobungozi nokulunga kweintanethi abantwana.